Mitshelo i ne nda i takalela yo vhala, i ne ya katela banana, swiri, apula, bambahosi na tshienge.

Vhulimi vhu disa mishumo nga nḓila dzo fhambananaho, u fha vhathu mishumo mabulasini. Vhathu vha a kona u ṱavha, u sheledza na u ṱhogomela zwifuwo khathihi na u kana zwiliṅwa. Hezwi zwi fha vhathu mishumo vhaṱuku na vhahulwane kha vha re na zwikili na vha si na zwikili. Hu dovha ha ḓisa miṅwe mishumo, tsumbo, Vhathu vha a ṱoḓea uri vha pake zwiḽiwa, vha reile maṱiraka, vha lungise mitshini na u lugisa.

Zwivhuya zwihulwane zwa u lima zwiṱuku zwi katela hezwi. Zwi thusa uri muṱa u dzule u na zwiḽiwa vha sa fe nga nḓala, zwi thusa uri vhathu vha kone u ḓi itela tshelede sa vhunga vha tshi nga kona u dovha vha rengisa zwiḽiwa zwe vha ṱavha. Zwi dovha hafhu zwa fhungudza vhushayi kha lushaka, zwi dovha hafhu zwa thusa uri vhathu vha ḓi wane vha tshi kho u ḽa zwiḽiwa zwine zwa vha uri zwi kha ḓi vha zwiswa na u vha na mutakalo, zwi vhulunga na mvelele.

Maga a ne a tea u tevhelelwa muthu a tshi fula manngo, ndi u dzhia a tshisambelo tshine wa ḓo fulela khatsho manngo tsho kunaho. Wa dzhia na lufhanga lwo kunaho lune u ḓo tshea ngalwo makanda a manngo. O ya murini o fula manngo o vhibvaho a so ngo sinaho, u fhedza hafhu wa shela maḓi tshisambeloni, wa ṱanzwa manngo a vha clean wa bvisa tshika dzoṱhe, wa kona u thoma u dzhia lufhanga wa tshea makanda u tshi a vhetshela thungo. Musi wo no fheza, wa kona u ḽa manngo, musi wo no fhedza u ḽa manngo, wa dzhia lufhanga tshisambelo wa ṱanzwa khathihi na u ṱamba na zwanḓa.

Fhethu ha u thoma hune nda ḓo ya hone ndi u ya kha vhabebi vhanga kana vho makhulu wanga. Ndi vhone vhathu vha ne vha ḓivha nḓila dza kale dza u ṱhogomela mavu na kulimele. Ha vhuvhili hune nda ḓo ya hone ndi u ya kha vhathu vha ne vha na bulasi kana vha ita zwa u ṱavha zwilimwa hayani, vha na tshenzhemo, uri ndi kone u ḓivha nḓila dzine vha shumisa na nḓivho i ne vha nga vha vha nayo ya tshizwino.

Dzi khaedu dzi ne rabulasi a ṱangana nadzo dzi katela zwifhingani zwa malwadze, miroho iyi i ya ḓelwa nga malwadze a ngaho leave sport a ne ndi nga ri ndi madondo a ne a wanala kha maṱari. Mutsho wa maanḓa, miroho iyi a i ṱoḓi mutsho u ne wa fhisesa nga uri miroho iyi i ḓo fa kana ya hangwa u mela u sa vha na maḓi manzhi, miroho iyi i ṱoḓa maḓi manzhi hu u itela uri i kone u aluwa zwavhuḓi. Mitengo ya miroho iyi i shanduka tshifhinga tshoṱhe.

Khaedu ndi hedzi. Zwiḽiwa zwi a fa u ṱavhanya, malwadze maswa a nga tshinyadza zwo lima zwo limiwaho u ṱavhanya. Vhalimi vha tea u shumisesa tshelede nnzhi nga u renga mishonga ya u lwa na malwadze, zwi dovha zwa ita uri mvelelo i tsikeledzee. Mbadelo ya tshelede, vhalimi vha a shaya tshelede arali zwo limiwaho zwo fa. Mushumo u a engedzea sa vhu nga vhalimi vha tshi fanela u shumisa tshifhinga nga maanḓa kha u lavhelela zwo limiwaho.

Phambano ndi dzi tevhelaho, makumba a khuhu dza mahayani a vha na muvhala wa yello.

Tshaka dza wine dzi ne nda dzi ḓivha ndi dzi tevhelaho. Ri na dzi red wines, ri na dzi white wines, ri na dzi rose wines, ri na dzi sparkling wines, ri na dzi sweet wines.

Artificial insemination ndi ndila ya tshitekatekani ya u .

Ndi tshi ṱavha broccoli yanga ndi ḓo thoma nga u lugisela mavu u khwaṱhisedza uri mavu ha ngo farana nga zwishumiswa zwine zwa shumiswa ngadeni. Ndi ḓo vula mabuli nga hezwiḽa zwishumiswa zwa ngadeni uri ndi kone u panga hone thanga dza broccoli, nda dovha nda vala nga mavu nyana. Musi ndo no fhedza u ita hezwo, ndi mbo ḓi ḓo dzhia maḓi nda sheledza uri a dzule o thaba fhedzi a so ngo to u thabesa nga maanḓesa. Musi maḓuvha a tshi vho fhira ndi hune nda ḓo thoma u vhona broccoli yanga i tshi kho u aluwa, nda dovha hafhu nda wana mishonga i ne nda nga fafadzela u thivhela zwi zwitshili kana zwithu zwine zwa nga kundisa uri broccoli yanga i aluwe.

Vhafuwi vha tsireledza zwifuwo zwavho musi hu tshi velela vhulwadze.

Nga kuvhonele kwanga, masheleni a ne vhashumi vha mabulasini.

Sa mulimi wa miroho na dzi khavhishi, zwine nda tea u dzhiela nzhele musi ndi tshi kho u endedza miroho nga moḓoro ndi uri, ndi tea u khwaṱhisedza uri miroho na dzi khavhishi iyo ndi yo i ṱanzwa yo kuna a i na mashika. Tshiendedzi tshine nda kho u tshi shumisa for tsumbo, baki, i tea u vha yo ṱamba tshifhinga tshoṱhe i sina mashika. Ndi tea u dovha nda adza maplasṱiki kana mathepha murahu ha baki hune nda kho u ḓo vheya hone miroho yanga na dzi khavhishi, hu u itela uri miroho yanga na dzi khavhishi i so ngo fara mashika.

Vhulimi vhuṱuku vhu nga fhungudza vhushai nga nḓila i tevhelaho. Vhushai vhu a fhela musi vhathu vha tshi dzulela u vha na zwiḽiwa zwine vha vha vho to u zwilima, vha sa a thu u to u ḓi tika nga zwiḽiwa zwa mavhengeleni. Vhathu vha a kona u ita bindu ḽa u rengisa miroho, u rengisa zwiṅwe na zwiṅwe kana mitshelo zwine vha vha vho to u zwi ṱavha, vha a kona u wana tshelede ya u kona u ṱunḓela miṱa yavho, vha a kona vho u dovha vha ita vho na zwiṅwe. Tshiṅwe tshithu tshine tsha vha hone, vhulimi u tshi kho u vhu zwi tshi kho u shumisa vhulimi vhuṱuku mahayani, zwi ḓisa tshikhala tshihulwane u bva kha dzikhamphani khulwane dzine u nga ḓi wana bindu ḽau ḽi tshi vho bvelela nga nḓila i ne ḽi ḓo takula iwe sa ramabindu muṱuku ḽa takula na hayani hune wa dzula hone.

Nga nḓivho yanga i nga tshimbidza vhaṅwe vha ne vha vha na mavhengele.

Khaedu dze nda ṱangana nadzo musi ndi kho u fuwa khuhu dzo vha dzi tevhelaho. Ho vha hu tshilimo kha ṅwedzi wa nyendavhusiku, ndo vha ndi kho u thoma bindu ḽa u rengisa mabaphanya na zwikukwana zwi eḓanaho maḓana mavhili. Fhedzi nga ṅwambo wa mufhiso we wa vha u hone, bindu ḽanga a ḽo ngo tsha kona u takuwa zwavhuḓi, ndo xelelwa kha ha masheleni, nda si tsha kona u ya phanḓa nga uri khuhu dzi fhiraho ḓana dzo lozwa matshilo nda fhedzisela ndi si tsha kona u vha na mbuelo kha bindu ḽe nda vha ndo ḽi thoma.

Ee, ndi vhona u nga ndimo ya maswiri i a kona u maanḓafhadza ikonomi yashu, maswiri ndi miṅwe ya mitshelo i ne ya funeswa nga vhathu fhano kha shango ḽa Afurika Tshipembe. I rengiswa fhethu ho fhambanaho, hu nga vha mashophoni, mahayani, fhethu hunzhi.

U ṱanzwa mano nga tshifhinga tsho teaho, u katela u ṱamba nga matsheloni na nga madekwana, u shumisa dental floss u bvisa masalela a zwiiḽiwa, u ya ha dokotela nga tshifhinga tsho teaho. U fhungudza u ḽa zwiḽiwa zwi re na tshika nnzhi, u ṅwa maḓi manzhi tshifhinga tshoṱhe.

Ndi nga nwala luṅwalo ndi tshi kho u isa khumbelo yanga kha vha NGO, vha ne vha ḓivhea sa uri Non-Profit Organisations. Itshi ndi tshi imiswa tshine tsha thusa lushaka tshi so ngo lavhelela u badelwa kana zwiṅwe zwithu nga vhukati, tshi thusa u amba maipfi kana u takulela nṱha vhathu vhane a vha na vhaambeli.

Vhulimi vhu vhedza ikonomi ya Afrika nga nḓila dzi tevhelaho uri ikonomi ya Afurika Tshipembe i aluwe.

Ezwi ndi ngoho, vhashumi vha bulasini vha tamba tshipiḓa tshihulwane musi zwi tshi ḓa kha vhulimi. Fhedziha musi ri tshi sedza kha sia ḽa masheleni ri wana uri masheleni a ne vha a wana nga tshifhinga tshine vha tshi fhedza vha tshi kho u shuma na nyimele dzine vha ṱangana nadzo a zwi elani na tshelede i ne vha vha kho u i wana. Ndi zwa ndeme uri zwithu zwo ralo, ri vhe na zwine ra zwi vhidza uri Non-Profit Organisation i ne ya ḓo imela vhathu vhane vha vha tshi kho u shuma mabulasini uri vha kone u fariwa nga nḓila yo teaho.

Khaedu dzine vhalimi vhaṱuku vha ṱangana nadzo ndi dzi tevhelaho. Ushayeya ha mavu o fhelaho vha dovha hafhu vha ṱangana na khaedu dzi ngaho u sa vha na zwine ra zwi vhidza uri title deed. Vha dovha vha ṱangana na thaidzo dzi ngaho u dzhieliwa ha mavu nga vhahulwane, tshiṅwe tshithu tshi ne vha ṱangana natsho tshi ne tsha vha khaedu khavho, ndi u sa wana mavu arali muṅwe a tshi ṱoḓa u thoma zwa vhulimi.

Ee, ndi vhona u nga vhulimi vhuṱuku vhu ḓo ḓivha vhu ha ndeme kha miṅwaha ya fumi iḓaho nga uri ikonomi ya Afurika Tshipembe i nga shanduka tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Naho i tshi nga sumbedza uri i kho u tshimbila zwavhuḓi, ḽa matshelo a ri ḓivhi, ndi khwine uri vhathu vha dzule vho vhamba ngoma nga uri arali ya ri i tshi shanduka ya vha i kha tshiimo tshine a si tsha vhuḓi, vhulimi vhuṱuku vhu ḓo thusa uo fhungudza vhushai, vhulimi vhuṱuku vhu ḓo thusa uri vhathu vha kone u ḓi itela tshelede.

Vhaṅwe vha fuwi vha nanga u bvisa mananga a kholomo dzavho nga u shavha uri hu na vhathu vha ne vho ḓi vhudza kha u ḓi ita mafobvu. Hu na vhathu vha ne vha a tswa dzi kholomo idzo vha tshi itela u bvisa mananga a dzi kholomo uri vha kone u rengisa.

U londa uri ndi zwifhio zwifuwo zwo ṱhavheliwaho na hone lini, ndi musi u tshi nga vha na bugu ya u ṅwala zwidodombedzwa zwoṱhe, wa dovha wa shumisa dzi tag dzine u ḓo dzi shumisa kha zwifuwo zwau u sumbedza uri ndi zwifhio zwine zwo ṱhavhelwa nahone lini.

Nga u bvisa dzi learnership dzine dzi ḓo vha dzo lavhelesa kha vhaswa, uri vha kone u vha na zwikili.

Khavhishi ndi i shumisa sa muroho musi ndi tshi kho u ḽa vhuswa ndi sevha ngayo, nda dovha nda i shumisa kha dzi salad dzo yaho nga u fhambanana tsumbo, ndi coleslaw.

Zwiḽiwa zwine ra tea u nekedza khuhundi zwi tevhelaho, ndi broiler starter mash kana cheeks starter, ndi zwiḽiwa zwine zwa vha na protein ya nṱhesa, i ne i thusa uri khuhu dzi aluwe. Ri dovha hafhu ra tea u dzi ṋea maḓi o fhelelaho tshifhinga tshoṱhe, ri nga dovha hafhu ra dzi nea dzi vitamin na dzi minerals suppliment u thivhela malwadze o yaho nga u fhambanana. Tshiṅwe hafhu tshi ne ra nga dovha ra zwi fha khuhu, ndi dzi vegetables, ndi dza ndeme nga maanḓa.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme u vhulunga maḓi a mvula kha sia ḽa zwa vhulimi nga uri kha tshifhinga tsha zwino hu na mivhundu minzhi i ne a i na maḓi. Fhedzi vha ḓi sendeka kha maḓi a ne a vha o to u vhoriwa, maḓi a mvula a vha o kuna.

Maga a ne nda vhona o te a tshi tea u tevhelwa musi muthu a tshi tsheelwa tsimu, ndi musi muthu a tshi nga ya musanda kha hune a dzula hone, a amba na vhamusanda. U bva afho ha vhidziwa khoro i ne i ḓo farwa malugana na tsimu i ne ya tea u tshewa, musi tsheo dzo no fhela afho, ha kona u ambiwa na vhahulwane vha ngaho vha wanalaho kha municipality uri zwi ḓivhee zwi vhe oficial uri tsimu i kho u tsheiwa, hone i tshi kho u fhiwa nnyi wa gai.

Ee vhuponi ha hashu ndi a kona u ṱavha kana u lima phonḓa fhedzi zwi ṱoḓa mavu a re na makole na mvula i fhelelaho. Arali ndi si khou ṱoḓa u lima phonḓa ndi ḓo ṱavha nga khalaṅwaha ine ya vha i, hu tshi khou ṋa mvula vhukuma ine ndi u thoma hanefha u ya kha ṅwedzi wa u October u guma kha ṅwedzi wa November une wa vha uri ndi wa Ḽara, u swika dzi tshi fhelela u ya kha ṅwedzi une wa vha uri ndi wa Ṱhafamuhwe kana Lambamai. Ndi tshone tshifhinga tshine hu vha hu na mvula nnzhi ine ya i vha i tshi khou na na mufhiso u vha u hone une wa ṱodea uri dzi kone u tshila zwavhuḓi hu si na thaidzo.

Zwine nṋe nda funa u ṱavha ngadeni yanga kana nda zwi takalela ndi u ṱavha mutshaini, mutshaini ndi a u funesa nga maanḓa. Ndi u ṱavha spinatshi natsho ndi a tshi funesa nga maanḓa, nda dovha hafhu nda vha na miri ya mitshelo i ngaho banana, maapula, mango na maswiri. Nda dovha hafhu nda vha vha na miroho i ngaho sa dzi green pepper, dzi kherotsi, maṱamaṱisi na dzi nyala.

Ndi zwithu zwe nda vhuya nda zwi lingedza u zwi ṱavha zwa sa tshile ngadeni yanga ndi ndi zaḽaza na dzine ndi dzi wild spinach na mafhuri ḽine ndi pumkin leaves, ndi pumkin ezwi khaedu ya hone yo vha u sa tendelana ha mutakalo na mbilaelo ya mavu, zwine zwa shuma bvelela u khwaṱhisedza uri zwiṱawa zwi mele kha mavu ane nda khou a shumisa. Iṅwe khaedu ye nda vha nayo futhi ndi yo u sa vha na maḓi, ho swika tshifhinga he nda vha ndi sa khou kona u wana maḓi zwa ngita uri ndi si tsha kona u sheledza zwimelwa zwanga zwa sala zwi si tshena mutakalo zwo fhedzisela zwo fa.

Ee nṋe ndi vhona vhurotho vhu no itwa ho ḓala gurowu hu na mutakalo wavhuḓi, gurowi i ya ṱoḓea kha muvhili wa muthu, i na pfhushi, i fha muvhili dzi nuṱirientsi na dzi minerala dzine vha u ṱoḓa, i ya dovha ya thusa kha vhaḽa vhane vha tea uri vha vhe vha khou engedza muvhili wavho sa vhunga ṱhaṅwe vha tshi nga vha vha tshi khou vha na thaidzo ya u sa vha na muvhili wo linganelaho, zwi tshi ya kha miṅwaha yavho. Ende futhi i dovha ya ita uri muvhili wa muthu ngei dangani u vhe na tsukanyo yavhuḓi musi zwi tshi ḓa kha zwiḽiwa zwine ra vha ri khou ḽa, zwine zwi a thusa nga maanḓa uri na musi muthu a tshi yo vhofholowa ngei nḓuni ṱhukhu a vhofholowe nga nḓila yavhuḓi.

Mukapu une nṋe nda u takalela ndi mukapu wa mavhele, hoyu mukapu ndi a u funa nga maanḓa ngori u a nḓifhela, ndi u ḽa matsheloni maṅwe na maṅwe, u a nthusa u fara dangani nga matsheloni musi ndi saathu u ḓilugisela u ya tshikoloni. Ndi u funa ngauri a u na pfhushi, u ṋea mutakalo une nda vha ndi khou ṱoḓa muvhilini wanga hone zwine zwa shumiswa u ita oyu mukapu ndi mavhele one aṋe. i shumisa na maḓi, ra shumisa na muṋo muṱuku, ra dovha hafhu ra a shumisa na swigiri u ita, nda dovha nda shumisa na mafhi.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou ḽa mukapu wa makhaha lunzhisa nga maanḓesa, tshenzhemo yanga ndi ya uri mukapu wa makhaha u na pfhushi nga maanḓa. Ende u a fara dangani, muthu wa fhedza tshifhinga tshilapfhu a sa khou pfha nḓala. Tshiṅwe futhi, u na mitakalo woṱhe u na dzi vithamini na dzi nuṱirientsi dzoṱhe dzine muvhili wa u ṱoḓa.

Makhaha ndi zwiḽiwa zwa mutakalo zwine zwa bva kha Sorghum kana Millet zwi tshi khou vhaliwa nga zwa tshitshavha zwa mvelaphanḓa zwine zwa shumiswa vhukuma kha Afrika Tshipembe zwine zwa vha na mushumo munzhi kha vhana na vhathu vhanzhi vhane vha takalela zwiḽiwa zwa tshivhumbi. Ndeme yazwo i na mutakalo wavhuḓi kha muvhili.

Ee ndo no ḓiwana ndi tshi khou lima lunzhisa tsimuni yanga kana ngadeni yanga ine nda vha nayo, ndi tshi khou lima zwithu zwo fhambananaho fhedziha a thi athu ḓiwana ndi tshi khou lima kana u ṱavha gurowu ngomu tsimuni yanga.

Ee ndo no ḓiwana ndi tshi khou ḽa dzi Weetbix lunzhisa nga maanḓa, ndo dzi lugisa nga nḓila hedzi, ndo dzhia vhubantsi hanga vhuraru nda vhu panga nga ngomu kha tshigeḓeḽo tshanga, nda shela mafhi, hezwi ndo shela mafhi nda lindela minete kana mithethe i linganaho mivhili uri mafhi haaḽa a dzhenelele nga ngomu ha zwibantsi zwanga u bva afho nda kona u thoma u ḽa.

Jungle Oats ndi tshivhumbea ya u dzhia zwipfhi ine ya dzula i tshi khou vha ya mutakalo vhukuma, oats ndi ya zwiḽiwa zwa tshitshavha zwa mvelaphanḓa zwine zwa vha na mashaka a u thusa muvhili. Oats i ya dovha hafhu ya shumisiwa sa mukapu kana u fhaṱa uri i vhe na zwine zwa vhuya zwa shuma sa mukapu. Oats i nga shandulwa ya vha phonḓa kana oat flour ine ndi fuḽauru ya oat ine ya shumiswa u fhaṱa mukapu wa oats. Phonḓa ya oats i na muṅwe mutakalo wa u fhaṱa mukapu une wa fhambanana phonḓa kana ya mbila kana phonḓa ya tshenzha zwine zwa itiwa mukapu uri u vhe na mutakalo nga maanḓesa.

I nga laṱiwa mithenga i ne ya vha i si na mishumo uya i laṱa kana wa dovha hafhu wa i shumisa mithenga i ya shuma kha zwithu zwi ngaho u ita masiamelo na maduvet kana vha i rengisa kha vhathu vhane vha vha khou ṱoḓa u i shumisa u ita musamelo na maduvet.

Zwi nga dzhia minete i bvaho kha ya thirty uya kha ya forty faifi lune u nga vhilisa maḓi o fhisa wa dzhia lufhanga wa i shidzha wa bvisa malofha. Ubva hafho wa idzhenisa maḓini ofhisa uri u kone u ṱhuvha mathenga kana mabesu wa ṱhuvha mabesu wa fhedza wa dzhia maḓi wa i ṱukisa wa dovha wa i ṱukisa futhi wa dzhia lufhanga wa thoma u tshetshelela zwipiḓa zwa khuhu ndi zwone zwine ra kona u sumbedza uri mini khuhu yo fhela u itiwa mushumo.

Lukanda lu nga tou omisiwa musi lwo no ṱhukhuliwa lu nga dovha hafhu lwa shumiswa hafhu u itela zwiambaro u itela mishumo ya sialala u itela na vhutsila lu nga to laṱiwa kha vhulimi ha zwa khuhu ho fhambananaho lukanda lu sa shumisiwi lu a laṱiwa.

Lukanda lu nga shumiswa nga nḓila i tevhelaho u ṱavhiwa nga murahu ha musi lwo no bvisiwa nga murahu ha musi tshifuwo tsho no vhulaiwa lukanda lu a bvisiwa nga vhutsila lu a sukwa lwa bviswa malofha na maṱari. Tshiṅwe hafhu lu a dovha lwa shumiswa hafhu u shumiswa for zwithu zwi ne zwa zwiambaro zwine zwa nga ma dzhakete zwa dovha hafhu zwa ita zwiambaro zwine zwa vha zwa sialala tsumbo kha lushaka lwa vhazulu u wana uri hu na zwiambaro zwine zwi vha zwo shumiswa lukanda hu nga dovha hafhu lwa to rengisiwa.

Maḓi a vha o tou vhilisiwa nga geḓela o to dzi tou vhilisiwa nga pani kana o to vhasa mulilo wa vhilisa a ṱoḓea for u ṱhuvha tsumbo musi u tshi nyaga u ṱhuvha khuhuu tea u panga khuhu nga ngomu ha maḓi a ḽa ofhisa u itela uri mathenga kana mabesu a kone u bva zwavhuḓi kha lukanda hu si na khuvhadzo ine ya vha hone kha lukanda lwa iyo khuhu.

Nga u bva kha phukha mafhi a bva kha kholomo, mbudzi kana nngu a sukwa nga u ṱavhanya u bvisa zwipuka na thutwane. Tshiṅwe hafhu ndi u pakiwa mafhi a pangiwa kha maboḓelo a giḽasi kana dzi phakhetheni dza puḽasitiki uri a kone u vha o o dzula a o tsireledzea a si khou tshinyala. A nga dovha hafhu a to tshimbidzwa uri musi u tshi a renga mavhengeleni u nga vhea furidzhini uri a sa tshinyale kha degree i ne ya bva kha thuu u ya kha foo.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu a tsireledzee sa vhunga zwi tshi katela u fara mavu u fara na zwishumiswa zwa ndayo u nga ita nḓila dzi tevhelaho dzi ngau u ambara zwiambaro zwo tsireledzeaho zwi ngaho magilafu, u thivhedza zwanḓa uri zwi si zwi si vhaisale, kana u bviwa nga zwine ra zwi vhidza uri mapone. U nga ḓi tsireledza na kha ḓuvha wa shumisa miṅwadzi i ngaho dzi khephe u tsireledza ṱhoho u nga dovha hafhu wa shumisa dzi khemikhala dzine ra ri ndi dzi fertilisers na dzi phesitisaidzi u ambara mi maski kana magiḽafu futhi musi u tshi fara dzi khemikhala edzi uri u tsireledzee.

Ee, hu na miraḓo ya tshitshavha i ne ya vha na vhutsila ha u shuma na na lukanda lwa mishumo ya makumba hezwi zwo vha zwiṅwe zwa vhutsila ha kale ho ṱoḓaho vhukuma nahone zwi kha ḓi bvela phanḓa na ṋamusi nga nḓila ya mvelelo na vhupfumi.

Ee dzi hone nḓila dza kale dza sialala dza u bvisa lukanda nahone dzenedzo dzi tshi shumiswa vhukuma ha mishumo ya muṱa kana vhuponi hezwi ho vha hu tshi itwa khulwane musi tshifuwo tshi tshi vhulaiwa zwi tshi bva kha vhurereli, mvelelo kana hu na mushumo wa muṱa.

Ee hu na zwifhinga zwo khetheaho zwa mvelele na zwa vhuṱambo zwine ha ṱhavhiwa zwiṋoni zwi nga zwinzhi nga tshifhinga tshithihi nahone zwi vha zwi tshi kho langiwa nga muṱa kana tshitshavha nga nḓila dza kale dza vhurereli na ndangulo ya vhuponi hune muthu a dzula hanefho.

Kha miṱa i ne nda dzula hone kana vhuponi ha hashu khuhu dzi ṱhukhuliwa nga zwanḓa hone tsha khwine tshine tsha shumisiwa ndi vhona unga ndi zwanḓa sa vhunga hu zwone zwine ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kha nyimele yo uri ndi khou ṱhukhula khuhu nga zwanḓa.

Ee hu na vhathu vhanzhi vha re na vhutsila na vhuḓidini ha u ṱanga na u rengisa makumba a zwifuwo hone vha ḓi tshilela nga honoyo mushumo.

Ee ndi nga ṱalusa maga ane a kateliwa kha bvisa lukanda lwa mbudzi kana nngu a vhumbiwa nga nḓila dza sialala dza kale na vhutsila ha vhathu vhanzhi vha tshi shumisa lukanda hezwi ndi zwine zwa tevhedza kha u bvisa lukanda. Lukanda lwa mbudzi kana nngu lu a bvisiwa musi tshifuwo tsho vhulaiwa. Vhanna vha vha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda vha tshi kho shumisa bannga ḽi tevhelaho vha tshi thoma kha ṱhoho, milenzhe, mulenzhe wa murundu ine ra zwiḓivha uri ndi spine. Ri na u thivhedza na u tshinyalelwa lukanda lu vha lu khou sukisa nga maḓi u tshi bvisa malofha na maṱari lwa omiswa nga ḓuvha kana ha shumiswa na dzi khemikhala dza hone. Lu dovha hafhu lwa shumiswa lukanda lu a shumiswa u fhaṱa matsengo dzi kavha dza vhasidzana kana u ita dzi bvumo dza muṱa tshiṅwe hafhu lu a dovha lwa shumiswa sa ndangulo ya tshitshavha.